Kuye kwaluncedo kakhulu ngoba kuye kwavulwa amathuba amaninzi omsebenzi. Ulutsha oluninzi lwafumana ingqesho.

Kuba abantu bengenamali uTatuMfene kuya kufuneka ukuba xa ethenga angathengi inyama eninzi ezohlala ixesha elide, athenge ngokulinganisa nje kakuhle. Futhi amaxabiso akhe angabi phezulu kakhulu ngokuba abantu abanamali.

Uqala ngokuzihlamba iipesika zakho wandule uzisike, uzibeke endaweni enelanga ukuze zibethwe lilanga ukuze zome.

Xa ufuye iinkukhu kufuneka indawo ezihlala kuyo icoceke kwaye kufuneka zingalambi, uzithengele ukutya kwazo zikwazi ukubukeka nendawo ezihleli kuyo ibukeke, icoceke.

Ndicinga kuthethwa ngokuba xa ukuthengisela abantu kufuneka ube nomtsalane nentetho yakho inikise umdla ukuze abantu bakwazi ukuthenga.

Uthatha ubisi lwakho ulupheke ugalele ilemoni okanye i-vinegar lukwazi ukuhloba. Xa seluhlobile uyaluthatha uluhluze kushiyeke yona le nto izokwenza itshizi.

Into ephambilli kakhulu kukuba abantu bayaziba iinkomo zabantu.

Kuye kube nzima ukufumana imali kurhulumente xa ufuna ukuqalisa ezolimo. Uba urhulumente angalungisa nje loo ngxaki yokuba abantu bakwazi ukufumana imali yokuqalisa ndicinga izinto zingabe zilungile.

Ukuphatheka kakuhle emsebenzini nokufumana iimpahla ezikhuselayo ezizozikhusela kwingqele, ilanga kunye nezinambuzane.

Andiboni ingumbono omhle lowo ngokuba abanye abantu basondula kuphuma ezikolweni. Ngoko xa kufunwa amava umntu uzobe engenawo amava ngoba usandula ukuyifundela le nto ayifunela ukuyenza ngemali.

Xa singanikwa iimpahla yokusebenza ezozikhusela elangeni nasebusika nakwizinambuzane.

Kungokuba umsebenzi wezolimo udinga iimali kwaye kuba nzima ukuba ufumane imali esisibonelelo. Kuthatha ixesha elide kakhulu.

Ndicinga ukuba ukuya esikolweni uyifundele kokona kulungileyo.

Indawo ezihlala kuyo mayicoceke zibe nokutya namanzi.

Kukuvula amathuba emisebenzi.

Bangakwazi ukuhlala bebeke iso kwimfuyo yabo.

Jonga ukuba izinto zisahamba kakuhle nokubona amasela esekude.

Ndilime imifuno, ikhaphetshu, iminqathe, amazambane kunye netswele.

Iyanceda kakhulu imitshini ngokuba umsebenzi uyakhawuleza. Kodwa ke icutha amathuba omsebenzi kuluntu lwethu.

Kufuneka uwuvunduze kuqala umhlaba uwuhlakule ukwazi ukuba lula angaqini.

Kukuba ukutya buyadura mvanje kunamaxabiso aphezulu kakhulu.

Zintle kakhhulu. Umqashi wethu usiphethe kakuhle.

Kuhle kakhulu ngokuba awuthengi yonke into, izinto zifumana egadini yakho kwaye uyakwazi nokuthengisela abantu ube nengeno lemali.

Andikwazi ukuwuphendula lona umbuzo ngokuba andiyazi i-hemp yintoni.

Abantu bayakuthanda ukufuya kwaye bayakuthanda nokwandisa imfuyo yabo. Ngoko ke kuba lula ukuba bathenge iinkomo.

Ikhaphetshu, imifino kunye neepesika.

Kunceda ngokuba uzobe uyazi ukuba ehlotyeni kumele utyale eziphi izityalo, ebusika kumele utyale eziphi izityalo ungabi nelahleko.

Akufanelanga ayinyuse ngokuba uza kulahlekelwa.

Ngokuzibeke endaweni epholileyo engenalanga.

Ndicinga ukuba baye babone ukuba izifundo zininzi kakhulu ezifundwa ngabantwana ezikolweni kwaye ezolimo ixesha elininzi abantwana bayazifundela ekhaya befundiswa ngabazali.

Ngokulibeka kwigumbi elipholileyo elingenalanga.

Kungokuba abantu abaninzi sebahamba emakhaya beyokufuna ingqesho kwamanye amaphondo.

Sikhetheke ngokuba senza amafutha okupheka.

Iphucukile yona le ndlela kwaye yenza umsebenzi ube lula, kwaye yenza umsebenzi ngokukhawuleza. Kodwa ke icutha amathuba engqesho. Abantu abaninzi abasebenzi ngenxa yokuba sekukusetyenziswa iimatshini.

Kuba ukubhalisa kwabantu eDepartment of Labor kuyinto esemthethweni akhona amafama ababhalisileyo abaqeshwa babo.

Ii-tractor kunye nezinye.

Ndikhethe eli candelo ngokuba yinto endiyithandayo kwaye abantu abaninzi abatsha abalihoyanga.

Ndicinga abasebenzi abane ngokuba ndisaqala kodwa ngokuye kuhamba kwexesha ndicinga ukuba bangongenzeka.

Kukuba ndifuna kuvuleke amathuba emisebenzi. Xa ndithenga imifino kubathengisi abasezilalini kumafama asezilalini, loo nto ichaza ukuba bazokwazi ukuba baqashe abantu abanintsi.

Ngokuwubeka endaweni epholileyo.

Kuba khona amaxesha okuhlakula xa unamasimi. Ngoko ke uye uqashe abantu bakuncedise.

Ikhaphetshu, iminqathe, itswele.

Zikhona zona.

Andinoba nguye ngokuba ngokuya ngam ayilunganga.

Abakhona amaxesha okuphumla ngokuba abasebenzi kumele baphumle ukuze bazokwazi ukusebenza bedlamkile.

Urhulumente wethu uyatshitshiliza, abantu bahambela iimali zabo zemihlaba bade baphelelwe nayile imali banayo bengekade bayifumane le.

Kumele kube nesivumelwano esibhalwe phantsi.

Iigusha eyona nyama ethandwa kakhulu ngabantu kwaye ke ziyathengiseka kakhulu ngokuba aziduri kakhulu.

Ndicela ukungaphenduli kulena ngoba andiyazi.

Iihagu zifuyeka lula ngoba kwaye ziba namantshontsho amaninzi ngexesha elinye. Ngoko ke imfuyo yakho ikhula ngokukhawuleza.

Kufuneka uwuphethuphethule umhlaba wakho ukuze ungaqini.

Ngamazambane.

Ndicela ukuyidlula nayo lena ngoba andiyazi.